Nna nka tsebisa batho hore hona le diphapusi tsa technology tse thusang batho hore ba tsebe hore menyetla e ba o batlang ba ka o fumana ka tsela le mokgwa o feng. Empa fela motho o tshwanetse a iteke hore a ye diofising tseo tsa technology a lo kopa thuso eo ae batlang hore na o na le tjhelete tsa hao hana tjhelete aye mono a lo kopa thuso eo ae batlang ka tsela eo e tla mo sebeletsa.

Tlhahiso ya ka ke hore molemi ya jalang sejalo se le seng dihleng tse latellanang tsa temo o tla tshwanela ke hore a lokise mobu wa hae a kenye fertiliser mobung wa hae a ka leke ho ho tjhentjha sejalo seo a se jetseng moo setsheng seo se leng hore dijalo tsa hae ha se hlahe hantle. Hotsa molemi o tla tshwanela ke hore aye ho ba nang le tsebo e ngata ka temo ba tle ba tlo mo thusa ba shebe hore na mobu wa hae o loketswe ke dijalo tse feng.

Eya, nka ba le thahasello mosebetsing ono. Hoba ke na le tsebo ya dilemo tse tharo ke sebetsa polasing.

Dumela ke monga polasi na ebe ke buwa le batsa kantoro ya tsa bolipi? Mohopolo wa ka ke hore batho ba tsofetseng ha ba sa na tsebo e ngata ya dilemo tsena tse leng ho tsona tsa hona jwale. Hoba hona jwale ho jalwa ka technology e hodimo haholo kgale kgale kwana batho ba baholo ba ne ba jala ka matsoho le diphoofolo tsa bona sehleng sa hona jwale tje ho se ho jalwa ka diterekere. Dintho tsena tsa metjhini tsena.

Jwalo ka ha ke le rakgwebo wa ditsuonyana tsa tsona dikgoho ke bona hore di ya shwa. Ke tla utlwa ka ke tla utlwa bohloko hoba jwale ke tlo looser kgwebo ebile ke tla tshwanela ke hore ke bone hore na ke fumana thuso jwang mafapheng a pivate ya agriculture kgotsa Lefapha la Temo le tle le tlo thusetsa hore dikgoho tsa ka kgotsa tsona ditsuonyana di se ke di ya hlola di shwa.

Dumela ke nna rapolasi ya rekisang poone ka mona ka dihlabeng. Ke kopa hore lori ya ka e tle lokollwe ka mono ka Zambia hoba jwale ha ke a lemoha hore hona le pampiri tse tla hlokahala hore lori ya ka e tle kgone ho kena ka moo ka Zambia eya e tle tsebe ho siya poone. Ke tla kopa tshwarelo ho lona bahlomphehi ba Zambie. Ke ya leboha

Eya, nka kgona ho thusa basebetsi ba ka hore ke bahiri le hore ba fihle dilemong tsa ho phomola ha feela e le hore mosebetsi e mong le e mong o na le ditokomane tse felletseng tsa hore a ka sebeletsa polasi ya ka ho fihlela a ya pension-eng.

Sepinatjhe ke moroho o matlafetseng haholo mmeleng wa motho e mong le e mong. E kaba ngwana kgotsa motho a moholo etswe sepinatjhe se na le vitamin E, vitamin sea, vitamin K le folate. Ka mantswe a makgutshwane dihwai di ka rekisa moroho wa sepinatjhe o matlafetseng.

Afrika Borwa ke naha ya bohle. Baahi ba yona ba ikemiseditseng ho aha le ho boloka bokamoso ba yona.

Eya mmuso ha o ka fana ka dipolasi hore batho ba setjhaba ba leme ho tsona. Ba jalo e ka sebetsa hoba mehleng ya hona jwale tje batho ba bangata ba se ba shebile yona agriculture le ho lema le ho iphedisa ka yona hoba mesebetsi e se e hlokahala.

Nka kgothatsa batho hore ba leme ho iketsetsa mesebetsi hoba mesebetsi ya hona jwale e se batla di qualification tse hodimo haholo, and ha se batho ba bangata ba yang di-university kampo di-college-ing jwale seo se tla etsa bobebe ho batho be kang bao ba sa yang di-college-ing hore ba iketsetse mesebetsi ka ho lema le ho kena poraefeteng ena ya agriculture.